Mabollo a sepetlele a thusa haholo ka hore a kgona ho boloka tjhelete ya ho feta mabollo a thabeng. Mabollo a thabeng a senya tjhelete e ngata, lebollo la sepetlele le betere hobane o ya mahala mme ha ho kgutla sepetlele mo o etsa o fuwa hore na o loketse ho ja dijo difeng, le hore ha wa lokela ho ja dijo difeng. Mme le betere ho feta lena la thabeng, la thabeng o nka o nka dikgwedi o ntse o le thabeng. Mme lena ke letsatsi feela ka ha o lokela ho kgutlela hae ha o se o .

Ah-ah tjhe ditsi tsa diphatlalatso ha di etse ho lekaneng ka ha ho ntse ho na le batho ba ntseng ba re ka dijo tse seng molaong. Jwalo ka dijo tse etswuang ke melata ha di melaong, empa ho santse hona le batho ba ntseng ba di reka. Ditsi ditsi tsa mabenkele ha di etse phatlalatso e lokileng.

Tjhe, ha ho na dipetlele tse lekaneng for ho thusa batho ba nang le lefu la kelello, mme senana se baka bothata haholo sebakeng sa batho ba nang le bothata bona ba kelello. Ka ha nakong eo ba lokelang hore ba ya dipetlele ba bolellwa hore dipetlele di tletse mme ba lokela hore ba emele ha bakudi ba bang ba se ba lokollotswe hore ba ka ya hae.

Ditsela tse telele tse emang ke batho dipetleleng tsa mmuso. Di ka fokotseha ka ha basebeletsi ba spetlele ba ka etsa mesebetsi ya bona, ba tlohella hore ha nako e re ba re ba ya teng, motho ha o fihla o dutse feela. Mme ba ka se thusa basebetsi ba ka thusa batho ba tlileng dipetlele ka potlako ba qoba hore batho ba dule ba ntse ba eme nako e telele. Le hore ba tlohelle ho isa batsho hodimo le tlase, ba sa tsebe na ba ba isa kae, ba ba ise mona le mane.

Ke ile kea qetella ke ile ngakeng e patallwang ka ha ne ke sena ho ema nako eo e telele eo clinic-ing ba reng ke eme, hoba ne ke opelwa haholo. Ke bone dibeke tse pedi e le nako e telele haholo kannete. Hoba clinic-ing ke ile ka thola dipidisi di fedile mme ba sa isa dipidisi tsa ka hape moo ke kgonang hore ke di late teng.

Ke ile ka tlohela ho nwa dipidisi tsa ka tsa TB nakong eo ke utlwang hore TB e se e fodile. Athe ke ne ke sa tsebe hore TB ya ka ha e so fole, mme jwale ke makala ha a jwale e se kgutlile ka sekgahla ebile e nkudisitse haholo haholo ho feta ha e neng eng qala. Mme ke maswabi haholo ka ho se latele keletso ya lona ya hore ke nwe dipidisi tsa ka jwang. Ke ile ka re nna ka hoba ke se ke ikutlwa betere, ke se ke fodile athe ha ke so fole tshwanetse ke emele nakwana eo le mpalletseng yona ya hore ke nwe dipidisi e fihlela.

Clinic-ing ba ka qalella hore nakong eo ba ntshang bakganni ba isang dipidisi, ba ngolle dinomoro tsa bona tsa matlo ka tatellano. Ho nna le hore motho a tlohe sebakeng sena, a ye sebakeng se seng a ba tlo kgutlela sebakeng seo ba qadileng ho sona hape kamorao.

Pulo ya sepetlele e tlo nthusa haholo ka ho bula kgwebo ya ka. Ka ha ke tlo qalella ho rekisa magwenya le tee ho batho ba tlileng ho tlo bona bakudi ba bona. Ba nne ba je nakong eo dihora tsa ho bona bakudi e so kang e fihla, le diapole le dipanana ho batho ba tlo rekela bakudi ba bona.

Ke ho bona batho ba eme line ba so ka ba qalella ho thusiwa mona kamoreng ya ho qala, e leng ya reception. Mme seo sile sa mmakatsa haholo ho bona batho ba neng ba kula haholo, ba e ba maemong a jwalo ntse ba emisitswe hona moo.

Re lokela ho fumantshwa tlhokomelo bophelo bo botle hore maphelo a rona a dule a bolokehile. Re dule re matlafetse le mmeleng. Re tsebe seo re se jang tse re loketseng ho se ja le seo re sa lokelang ho se ja.

Kgwedi ya ho ya bophelo bo botle bakeng sa bo ntate ha ya tshwanela ho ba ka Phupjane felea. Tshwanetse ba dule ba hlokometse bophelo ba bona kgwedi le kgwedi e seng ka kgwedi e le ngwe feela.

Ee ho ka etsahala hore e mong a iphumane a na le tshwaetso ya kokwanahloko ya HIV ha e le hore, ho na le tsela tseo a tsamayang ho tsena tse sa tsejweng ke emong. Jwale ka hore a na nne a nne a robale le batho ba bang. Beo a sa tsebeng hore na boemo ba bona bo hokae.

Ke hobane batho ba bangata ha ba ha ba ha ba e dipetleleng tsa poraefete ka lebaka la ho hloka tjhelete.

Nkgono se a le moholo bakeng sa hore a ka nna theohela a sebetsa le batho ba setjhaba. A ka nna ya feela dikopanong, a kopana le setjhaba feela ka dikopano mme a se sebetsa le bona a ye feela dikopanong.

Dumela mofumahatsana, ke o ngolla lengolo lena la ke ho tsebisa ka moo basebeletsi ba spetlele ba hanneng ha re kena ka letsatsi la Mantaha, ha ne re tlile matsatsing a rona a ho tlo ihlwela. Mme ke ne ke botsa hore na ho dumeletsehile hore bakudi ba hanelwe ho kena sepetlele empa ba tlile ka mabaka a ona a hore ba kula sepetleleng moo.

Ba ka sebedisa sesebedisa se nang aloe mme ba sheba seseebedisa se ba se sebedisang hore na a di-chemical tse tshetsweng ka hare ke di-chemical tse kotsi kapa tse sa lokelang hore e be di kopanywa le letlalo na.

Bohloko ba mokgotlana ha o tshware ke sefuba. O ka o ka nka part ya ngaka mme wa e pheha wa e ritela wa nwa, mme oe phoke e sa tjhesa ka ha o tla be o fodisa sefuba se bohloko.

Haeba motho a hlokometseng motsofe ke motho a sebeletsang mmuso. Ke ka nka mabitso a hae, mme kea kea isa lekaleng leo a sebetsang ho lona. Kea tletleba ka tshebetso e mpe a thusang bakudi ka yona. Haebe motho a thusang motsofe ke motho a dulang le motsofe lapeng kapa eo a bahluweng ke lelapa ho a sale le motsofe. Ke ka jwetsa ba lelapa mme ka ba kopa hore ba batlele leqhekwana la bona motho e mong a tla sala le yena, a tla ba a tla mohlokomela beterenyana.

Ke kgetha ho ya sepetlele ka ha clinic kea tseba ha ba tlo ng alafa, ba tlo mpha feela Panado le ha ke le motho a moholo ke kula.

Ke ile ka etsa mosebetsi feela wa ho ba la eo ka ha ke ne ke sa tsebe ke meha e mebe e nghahlametseng ke le hokae. Ha ke ka ba ka latellisisa ho botsa taba ya hore na meya e mebe e ditshila e ngsetse morao, e hlaya kae ebile kea bo mang.

Ke nahana hore se ntate a se buang ha se a nepahala. Ka ha ba loketse hore bona ba ipolokele tjhelete ya bona, a ka se lebelle hore bana ba hae ke bona ba tla mo thusa. Ka ha ha ho na ngwana a kolotang motswadi letho bakeng sa hore o ile a mo hodisa.